NgesiXhosa bathi, ibuzwa kwabaphambili. Mna ndingaya ngoba ke abantu abadala kudala bazisebenzisa iindlela zakudala ukunyanga izifo ezize zibe khona. Ngoko ke ndingaya ngoba xa kuzokohluleka or oo-doctor esibhedlele ithi loo nto le into endinayo ifuna abo oogqirha okanye isangoma.

Iiklinikhi ezisemaphandleni azizifumani kakuhle uncedo ingakumbi kwizibhedlele ezo kufuneka zincedisane nazo ngenxa yeendlela ezimbi kwaye nokungakwazi ukuthethisana ukuba kubekho iimoto ezikhoyo zokuncedisana neekliniki ukuze zihambise abantu ezibhedlele. Kwaye futhi noogqirha ababekwa kwiikliniki ngoogqirha abaqalayo not abanamava.

Oogqirha abanalo ilungelo lokuba bakuthumele kugqirha wesiNtu ngoba umsebenzi wabo kukuba bakunyange ngala mayeza asentshona. Kodwa ke kuye kubekho abo oogqirha baliphiweyo elo khono loba babone xa imeko ifuna ugqirha wesiNtu. Ngoko ngaphandle koba bayithethe ngokombandela wesibhedlele baye bona bakubizele noba ngumntu wekhaya ukuba lena into ayifuni bona njengoogqirha bazosebenzisa amayeza asentshona, ngoko ifuna ugqirha wesiNtu.

Ngokuba ke izinto ezenzekayo ebomini abantu abakwazi ukuba bajongane nazo ngendlela enye. Ngoko ke umntu kufuneka akwazi ukuba olo ncedo luzokwazi uba luncedo ukuba akwazi ukujongana nemeko akuyo. Nokuba sezilile na, makakwazi intoba makalufumane kangangoko elufuna.

Abantu kuba nzima ukuba nibaguqule kwiinkolo zabo kodwa babonile ukuba amayeza okugonya anikwa abantu aye abancede kwesi sifo seCOVID. Ngoko uba umntu uthe wagula waphathwa sesi sifo makavunyelwe ukuba makazame la awathembileyo amayeza ukuba azokwazi na ukumnceda.

Andikhange ndahlangana nangxaki okanye into ethe yenzeka apha kum ngokwasemzimbeni emveni koba ndifumene ugonyo lweCOVID.

UMzantsi Afrika uyazama uba ube nazo ezo zixhobo kangakangoko banako kodwa azonelanga.

Angamnceda ngokuba amncedise ngokomntwana ngoba nabo emisebenzini baye bayifumane laa leave emveni koba kuzelwe umntwana. Umntwana uyakwazi ukuba enze umama adandatheke ngokukhala nokuba evuke. Ngoko ke utata angamncedisa ngezinto ezifana nokuba ahlale endaweni ecocekileyo umzali akwazi ukuba adlise umntwana akwazi nokumhlaba kwaye amhambise kubantu boluleko.

Kufuneka umntu ahlale esiya ayokujonga umzimba wakhe enze neethesti ezicelwa ngokuba zenziwe ngoogqirha ukwenzela ukuba uba kunento esolekayo esemzimbeni wakhe ikwazi intoba ijongwe ngokukhawuleza.

Ukuba uDepartment of Health angancedisana neeklinikhi ezisemaphandleni ngendlela zoba kube khona oogqirha bahlala bekhona abasebenza khona. Yeyona nto ebangela ukuba abantu abasemaphandleni bangalifumani uncedo ngokukhawulezileyo. Okanye bakwazi uba makube neenqwelo zezibhedlele eziye zibe khona zihlale kwiikliniki zasemaphandleni ukuze kuthi uba kukho okufuneka abalekiswe kwisibhedlele esikufutshane kube kukhona inqwelo ezo kumhambisa.

Okokuqala kufunekwa kwa aba bantu bancedisa ngokonyango lwezengqondo bona bafumane i-training yoba mabangabasoli amadoda aza kubo ezocela uncedo. Okwesibini, mayingabi yinto yimfihlo ukuba nawo amadoda ayalufuna uncedo lwezengqondo ngoba nabo baneento ezibaxinileyo abafuna uncedo ngalo.

Ngokuba ke ngokokwazi kwam okokuqala kufuneka adibane nogqirha lowo uzomnika amaphepha atshoyo ukuba lo mntu ukhubazekile. Emveni koko lo maphepha kufuneka awathathe awase kwidipatimenti erayithi eyenza ngoba ke andiyazi noba nguSASSA or yeyiphi. Leyo izokwazi intoba isithathe la maphepha iwasebenzise iwabone. Nayo unxibelelane nalo gqirha ukuba ingaba nyani na lo mntu kunjena kwaye la maphepha ayingomaphepha omgunyathi na. Emveni koko lo maphepha aye ahanjiswe kwakunye nefomu leyo umntu ayibhalileyo yokuba afumane isibonelo sikarhulumente.

Andiwazi kakuhle ke ukuba abantu abakhubazekileyo baye benze kanjani ukuze bafumane iinkonzo zezonyango abazidingayo. Kodwa endiyaziyo abantu abadala abakhubazekileyo abo sebehlala emizini yabo baye ukuze bafumane unyango kuye kuhanjiswe amaphepha akhe ekliniki ekufutshane naye kuzofumaneka unesi okuzokuza apho ahlala khona azokumjonga ukuba ingabe usendaweni elungele yena kwaye iimfuno zakhe ziyafumaneka kwaye amphathele nawo ke amayeza awadingayo.

Iiklinikhi zikarhulumente zigcwele ngabantu. Okokuqala, uMzantsi Afrika unabantu abangama-foreigner bamazwe angaphandle nabo abaye bafune uncedo xa bethe bahlangabezwa zizigulo. Ngoko ke bekungakuhle ukuba kubekho icandelo apho abo bamazwe bangaphandle bangaya khona ukwenzela ukuba aba baseMzantsi nabo bafumane olu ncedo balufuneka olu kufuneka balufumane ngale ndlela kufuneka balufumane ngalo.

Hayi, xa sifika apho ndingathi abantwana abancinci, aba 'ntu bancinci bangoku la mayeza nje baze babe ngoogqirha beziNtu la mayeza bawanikwayo abawasebenzisi ngale ndlela abantu bakudala babewabenzisa ngawo. Ngoku sebenza izinto zokungcola besebenzisa la mayeza kungoko kungekho lula ukubathemba .